E ntsha motho bodutu ka tsela e batho ba tlogelang go ya kwa mebileng ka bongata.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng ya rona go fokoditse go tshameka namana ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ba dula ba le mo megaleng ya bona. Ga o na le data e e itekanetseng o ka kgona go tshameka metshameko yago fela go fitlhella e bona ekete o kgathetse.

Go na le metshameko ya kgwele ya dinao e o ka e tshamekang go itlosa bodutu. Go na le ba bonang go le botoka gore ba tshameke metshameko ya ditšhono gona mo megaleng ya bone.

Dilo di le dintsi di fetogile ka ntlha ya gore metshameko ya segompieno e tshamekwa mo mogaleng fela. Metshameko ya kgale e ne e tshamikiwa batho ba tshamekela kwa ntle letsatsi. Ba kgona go bua le ba bang.

ke motshameko wa kgwele ya dinao. Ga o batle maatla a le mantsi ka gonne o dula o le mo mogaleng.

For o kgone go tshameka metshameko mo inthaneteng o tlhoka gore o nne le data e le ntsi. Metshameko e e tumileng ya inthanete e tshwana le bo Game Of Thrones.

Monagano le ona o tlile go kgathala fa o tshameka metshameko e ya inthanete gagolo o sa kgaotse. Motshameko o ke o ratang gagolo ke ona Game Of Thrones.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka go nna le data e ntsi gore network ya gago e sebetse pila.

Bontsi ba batho ba rata go tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne tlhwatlhwa ya data bosigo ga e jege go tshwana le motshegare.

Bontsi ba batho ba bogologolo ga ba rutiwa gagolo ka inthanete go tshwana le segompieno. Ba segompieno gore go nne le metshameko ya inthanete, ba tshameka jana ka gore ba na le thuto e ntsi ka yon. Metshameko eo ya inthanete e re tlosa bodutu,

Dikotsi tsa metshameko ya inthanete di amana le monagano wa motho ka ntlha ya gore kelello ya motho e felletsa e dula e le inthaneteng. O felletsa o lebetse le tsona tse leng botlhokwa. O tshwanetse gore nako le nako o nke o e khutse yona.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka ntlha ya gore mafelo a bona tletse ka ditlhare gagolo. Inthanete ga e kgone go tshwara pila. Motshameko e e leng bonolo go e fitlhelela mo inthaneteng ke yone ya kgwele ya dinao ya dithunya ya batho ba emisana kgotsa ya ditlhaka.

Fa nka neiwa tšhono ya go bopa motshameka wa mo inthaneteng, nka bopa motshameko wa bolo ka gonne thata. Ebile nka dira gore morago ga nako e itseng, o tlogele go tshameka go fitlhelle nako e e rileng.

Ditlamorago tsa metshameko ya setso kgotsa ya namana ke gore batho ba kgweetse go gobala ka ntlha ya gore ba tshameka ka tsela e e seng yone, ba a lwa ba felletsa ba gobetse. Metshameko ya Esports kgotsa yona metshameko ya inthanete yone, go kgona gore motho a e tshameke empa e batla motho a dirise kelello le ene a kgone go ilaola.

Ba tshwanetse go bona boroko bo bo lekaneng. Ba tshwanetse go ja dijo tse di nang le dikotla gore mmele ya bona e dule e itekanetse.